Uma wakha uhlelo lwezingxoxo olusha lwasendaweni kufanele ubheke izinto umphakathi ozidingayo iy'nqinamba obhekana nazo nsuku zonke. Iweda yosuku kanti futhi ubheke nayo yonke impilo ephilwayo abalaleli abazokwazi ukuthi bayiqhathanise noma ihambisane nezimpilo zabo. Nezidingo zabo zosuku nosuku, izinto abathanda ukuzizwa kanye ney'ndaba ey'sematheni ezingabe zithinta ukuthuthuka komphakathi. Iy'ndawo iy'ndaba ezinohlonze ezenzeka endaweni, namathuba omsebenzi entsha yasendaweni.

Uma ngingathola ithuba lokuba unjiniyela okhiqiza ama-app olimi lwasendaweni kungaba lula kakhulu. Okokuqala kungafanele ngithole abantu abadala bendawo asebeneskhathi nabazi kabanzi ngolimi olukhulunywa endaweni. Njengoba indawo nendawo inolimi lwakhona ukusiza ngokuthola umlando wendawo. Namagama ey'ndawo ukuthi avela kanjani, abantu abahlala endaweni .

Uma ukhetha ukufunda nge-inthanethi usuke wenza isinqumo esihle ngoba ufunda ngeskhathi sakho futhi ufunda ngendlela yakho. Uyakwazi ukuthi ufunde uphinde uphinde futhi ulalele uma ungazwanga kahle. Useko uyaluthola kubangani bakho ofunda nabo eklasini futhi uyagqugquzela ukubona abanye abantu bephumelela. Ufunda usekhaya lakho ungadingi imali yok'gibela ukuze uhambe uye eskoleni. Seziningi kakhulu iy'ndlela zokufunda ku-inthanethi futhi uy'thole iziqu zakho.

Izinhlelo zokusebenza seziningi kakhulu ezisebenzisa inthanethi kungabalwa ukufundisa ngesiNgisi. Ukufundisa isiNgisi kwi-inthanethi kudinga idatha eliningi kakhulu.

Iy'teshi zomphakathi zihlukene kakhulu, iningi ziyasigqugquzela ngemvelaphi yethu ngokudlala imculo yesintu nangemlando yendawo. Njengoba abantu basuke besakaza kusuke kwaba sendaweni abawaziyo umlando wendawo. Nabakwazi futhi nokuhlanganyisa usiko lwakudala nosiko lwamanje ngezinto ingxoxo exoxwa khona nomculo abawudlalayo, iy'khulumi eziba khona kanye ney'ndaba ezinohlonze abasuke bekhuluma ngazo. Nemdlalo yomoya nayo iyakwenza ukuthi sihlangane, kodwa sibe si abantu abangafani.

Uma uphethe uhlelo lwezingxoxo zesiteshi somsakazo umphakathi, kufanele uthole wonke umlando womphakathi futhi uthole umuntu ophethe omdala womphakathi owazi konke. Ungathola ikhansela lomphakathi noma abantu bobuholi bendabuko abahlala khona emphakathini. Uphinde ukube khona abantu abasha abakhona endaweni abaziyo umlando futhi abaphila impilo yesimanjemanje, kepha abasagxilile emasikweni abo noma amasiko aleyo ndawo.

Yebo, ngicabanga ukuthi ukudlala amavido kudla kakhulu idatha, kanti ukuphequlula kona kudla idatha elincane kanti yikho okubaluleke kakhulu. Kodwa isikhathi esiningi amavido yiwo esichitha ngawo isizungu futhi iwona esiwathola siwalangazelele kakhulu ukuwabona. Nomculo yiwo esihlezi sifuna ukuwuzwa, umculo omusha nabaculi esibathandayo ukuthi bakhiphe ziphi iy'ngoma. Ukubrawuza kona kuyabalulekile ngoba sithola lonke ulwazi esiludingayo.

Kuney'teshi zokusakaza ezifana noKhozi zibalulekile kakhulu emphakathini. UKhozi luletha izinhlelo ezinohlonze, iy'nhlelo ezibaluleke kakhulu ekhulunywa ngazo, azifundisayo kakhulu futhi lugxile kakhulu emasikweni. IVuma ingalalelwa abantu abadala nabantu abancane, ngoba eyekhathi zamanje futhi iyabheka nemvelaphi yethu. Emndenini wethu iskhathi esiningi sisalalela uKhozi, ngoba siyawuthanda uMaskandi. Iy'ndaba ey'balulekile sizizwa khona. Akukho into eyenzekayo emhlabeni esingayazi.